Metshameko ya se ileketeroniki e naya melemo ka go tlhabolola bokgoni, jo bo fetisediwang, jo bo jaaka leano, go dira mmogo ka setlhopa, le puisano, go rotloetsa, go akaretsa bokgoni, le maitshetlego a farologaneng, go tlhama di tšhono tsa tiro mo industry-ing e e golang, le go oketsa go nna le seabe sa ba ithuti, le go tlhotlheletsega mo mafelong a thuto.

Nnyaa re na le bana ba le bantsi, ba ba senang kgatlhego le technology, ebile ba ntse ba tshameka sentle fela go sena tshwenyego ya metshameko e mengwe. Go botlhokwa go ruta bana ka go ikatisa mmele le fa ba tshameka ka megala.

League of legends ke nngwe ya metshameko ya di-videoe bidiwang thata mo lefatsheng, ebile e ratiwa thata. E e tlhomilweng ke games. E na le mokgwa wa motshameko wa kgaisano o o theilweng mo setlhopheng o ikaegileng ka leano la go fenya baganetsi. Batshameki ba dira le setlhopha sa bone go thuba Nexus ya pele, ga setlhopha sa mmaba se thaba ya bone.

Di eleketeroniki tsa metshameko, di godisa maikutlo a nonofileng a setšhaba. Batshameki ba lebelela le go buisana le batshameki ba bone ba ba ratang mo ditirelong tsa go elela. Ba rotloetsa maikutlo a kgolagano le go nna karolo ya metshameko ya setso e e ka kgaratlhang go etsisa. Matshwaokgwebo a metshameko le o ne a dirisa metshameko go dira gore balatedi ba kgone go kopana le ba atlelete ba ba baratang.

Sengwe se ke se ratang ka metshameko ya megala ke gore se ruta bana go nagana sentle, se ba ruta go naganela ka pele le gore ga ba le mo mathateng ba ka tswa jang mo go ona. Mme gape selo se e leng gore se dira gore ke seke ka se rata, ke gore metshameko e fa bana ba le mo go yone. Ga ba kgone go tswa ba ngaparela mo di founung tsa bone, ba ngaparela mo sekerining ebile ga ba kgone le go nagana gape sepe se sengwe. Ba phela ba naganne le ga ba le kwa sekolong ba fela pelo gore ba fetsa leng gore batle ba kgone go tshameka ka metshameko ya bone ya mogala o matlhajana.

Go tshameka metshameko ya inthanete selo sa ntlha se o se tlhokang ke inthanete yone, e ntsi-ntsi e ka se feleng nka pele, gape o ka tlhoka le computer gore o kgone go tshameka. Motshameko o ke o itseng wa computer o tumileng ke Mindcraft.

Fa o tshameka metshameko e o sa kgaotse, o ka iphitlhela o opiwa ke tlhogo, matlho a le botlhoko, o iphitlhela o itima monate wa ditiro tse dingwe tse dingwe gape le tse di monate.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore e dire, ka gore internet e tlhoka data le yone ka bo yona. Fa o na le inthanete mme o sena data inthanete ya gago ga ena mosola. Jaanong le motshameko o, mo inthaneteng o tlhoka data. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tlhoka khomphiutara, o tlhoka le yone data for inthanete gore e kgone go bereka. Gape o ka kgona go dirisa thelebišhene kgotsa yone e ba e bitsang ka Seesimane smart tv e o kgonang gore o ikgolaganye le inthanete gore e kgone go bereka.

Batho ba le bantsi ba iphitlhela ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo, gonne data e phela e tsaya sebaka, kana e sa fele ka pele bosigo ebile le inthanete ga e sokodise go tshwara. Fa mongwe a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa e kwa godimo, o kgona go ya kwa di ofising. Kana kwa di polekeng tsa metshameko e, mme o tla tshwanela ke go patela gore batle ba kgone gore ba mofe khomphiutara kana thelebišhene e e dirisang metshameko e a kgona go tshameka ka tlhwatlhwa e e rileng.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka go tokafatsa ditiro tsa tlhaloganyo tse di jaaka go gakologelwa, go tlhoma mogopolo, le go rarabolola mathata, go ithuta go dira mmogo ka setlhopo, le tlhaeletsano.